Ndingamcebisa ukuba aqiniseke ukuba uyakwazi ukuphatha ikhadi lekhredithi ngokufanelekileyo kwaye enze izicwangciso sokulawula amatyala akhe. Oku kubandakanya ukuqonda imigaqo nemiqathango yekhadi lekhredithi njengemiba efana nenzala, imirhumo kunye nemida yekhredithi.

Abantu badla ngokufuna amakhadi ekhredithi ngeendlela ezininzi kuquka ukuthenga izinto ezinkulu. Amakhadi ekhredithi angasetyenziswa ukuthenga izinto ezinkulu ezifana nezixhobo zombane, ifenitsha okanye izinto eziyimfuneko zobuqu.

Ukuba ndifaka isicelo sekhadi letyala kodwa ibhanki ingasivumi esi sicelo ngenxa yenqanaba lam letyala eliphantsi kakhulu, ndiza kuziva ngathi ndiyaphazamiseka kwaye ndinqwenela ukwazi ukuba kutheni isicelo sam singavunywanga. Ndiza kufuna ukwazi ukuba yintoni endinokuyenza ukuphucula inqanaba lam letyala kwaye ndifaneleke ngcono, ndifaneleke ngcono kwixesha elizayo.

Ukuze uvule iakhawunti yebhanki eMzantsi Afrika kuya kufuneke uphathe izinto ezilandelayo, isazisi esisebenzayo, ubungqina bedilesi. Kuya kufuneka kubonwe ubungqina bedilesi yakho njengenkonzo yombane okanye yamanzi, isivumelwano sokuqeshisa okanye ingxelo yebhanki.

Abantu badla ngokufuna amakhadi edebhithi ngeendlela ezininzi kuquka ukuthenga ngokulula. Amakhadi edebhithi angasetyenziswa ukuthenga kwiintlobo ngeentlobo zeevenkile, ii-restaurant kunye nabathengisi beintanethi.

Ukuvelisa ubungqina bedilesi xa umntu efuna ukuvula iakhawunti yebhanki kubalulekile ngeendlela ezininzi. Okokuqala, kukunceda ibhanki iqinise, iqinisekise ukuba umntu ngowokwenyani kwaye akangcali. Oku kubalulekile ekuthinteleni ubuqhophololo kunye nokukhwabanisa.

Ukuba i-ATM ivele yaginya ikhadi ledebhithi lam ngelixa bendiza kukhupha imali, ndiza kuziva ngathi ndiyaphazamiseka kwaye ndinqwenela ukwazi ukuba kutheni ikhadi lam eli liginywe yi-ATM. Ndiza kuzama ukuhlala ndizolile kwaye ndicinge ngokucacileyo ukuze ndifumane isisombululo.

Ukuba i-ATM ivele yaginya ikhadi ledebhithi lam ngelixa bendiza kukhupha imali ndiza kuziva ngathi ndiyaphazamiseka kwaye ndinqwenela ukwazi ukuba kutheni ikhadi lam liginywe yi-ATM. Ndiza kuzama ukuhlala ndizolile kwaye ndicinge ngokucacileyo ukuze ndifumane isisombululo.

Into yokuqala endiza kumcebisa yona kukuba aqiniseke ukuba unamaphepha afanelekileyo okuvula iakhawunti yebhanki. Oku kubandakanya isazisi esisebenzayo, ubungqina bedilesi kunye nobungqina bomvuzo.

Ukuba andinayo imali kwaye abanawo umatshini wamakhadi ndiza kubuza umthengisi ukuba banayo enye indlela yokubhatala njengokusebenzisa ifowuni ephathwayo yokubhatala okanye ukubhatala ngeintanethi.

Ukuba ndifumanisa ukuba kukho ukutsalwa kwemali kwiakhawunti yam endingayaziyo, ndiza kuthatha la manyathelo alandelayo. Ndiza kujonga iingxelo zam zebhanki kwaye ndiphandele ukubona. Ukuba kukho ezinye iintlawulo ezingaqhelekanga, ndiza kufowunela ibhanki yam ngokukhawuleza ukuze ndibazise ngale ngxaki kwaye ndibabuze ukuba bangandinceda njani ukusombulula le ngxaki.

Ndingathanda ukubhatala ngekhadi kunokuba ndibhatale ngemali nangeendlela ezininzi. Okokuqala, ukubhatala ngekhadi kunika ukhuseleko olungcono xa kuthelekiswa nokubhatala ngemali njengokhuseleko ekubeni kwenziwe ubuqhophololo ngekhadi.